Ayikho into ebenzima kakhulu kuma-hobbies noma emsebenzini wokuzilibazisa engiwuqale ngenxa yenkundla yezokuxhumana njenge i-yoga. Bengiyibuka njengento engenasidingo nje engenamehluko kodwa ngithe masengizama ngenxa yokulandela iy'nkundla zokuxhumana ngayithola ukuthi mkhulu umsebenzi ewenzayo kodwa ayilula njengoba usuke ubabona besantuza nje uthi wena bayay'santuzela nje. Uma usuyenza uyabona ukuthi imiphumela yona ikhona kodwa ayilula njengoba usuke ubabona idinga ukuthi uy'misele kakhulu mawuzoyenza futhi nomphumela wayo nje ubamuhle kakhulu. Uma uzoyilandela ubheke nenhloso nqangi yayo.

Ngicabanga ukuthi ngingakhuluma naye umngani wami esingathi masihlangene azizwe engathi ukhiphek'nyumbazane. Ngiyacabanga ukuthi mhlawumpe kungaba nesizathu esithize esimenza azizwe ngaleyo ndlela. Mhlampe kukhona iy'nkulumo angayitholi kahle esivamisukuy'khipha emlonyeni noma kukhona esinokukwenza abona ngathi mhlawumbe kuyamucwasa kodwa thina asikubonanga kahle lokho. Manje maseskebe sakhuluma naye. Cabanga ukuthi kukhona ingonyuluka angayikhipha bese siwalungisa lawo maphutha uma ekhona. Uma kuwukuthi uthi ayikho inkinga futhi sesingazama ukuthi senze ngeny'ndlela mhlampe azozizwa noma amukelekile kuyo noma mhlampe iy'ndlela esenza ngayo akayithandisisi nje ngandlelathize singambheka ukuthi yena uthandani bese nakho lokho sikwenza.

Ave kubalulekile ukuthi ezikoleni kubekhona izinhlobonhlobo zezemidlalo kubekhona futhi noxhaso olubalulekile lokuthi imidlalo ixhaswe ey'koleni ikwazi ukuthi is'khiqizele abadlali beya amazinga ahlukahlukene kusukela ey'koleni zasemakhaya mawabe khona lamathuba angabi maningi kakhulu ngapha ngase madolobheni, angabi maningi kakhulu eGoli, makubuyelwe ngisho ko-Limpopo kubuyelwe ko-Eastern Cape, kubuyelwe Kwazulu-Natali. Kubhekwe amathalente ku-invest kuwo ifakwe imali kusaphothwe nomak uxhaswe lezi nhlelo ukuze wonke umntwana okhulayo eNingizimu Afrika ezothola ithuba elilinganayo kwezemidlalo ngoba ezemidlalo zingakwakhel' ikusasa.

Esimweni esifana nalesi ngicabanga ukuthi kubalulekile ukuxhasana nokwesekana njengeqembu, ngoba umasidlala lowo mdlalo bese omunye wethu engaphumeleli kumele sibuye sibambane ngezandla sobabili, noma ngabe sibathathu noma ngabe sibahlanu, noma ngabe silishumi kodwa sibumbane ngoba uma kukhona oyedwa wethu oqhuzukayo nathi sisuke siqhuzukile lapho noma mhlampe-ke singaqhuzukanga sonke kodwa ngoba siyiqembu siyadlala singabangani. Kubalulekile ukuthi sixhasane sinikeze amandla loyo osuke eqhuzukile lapho asuke eqhuzuke khona. Kubalulekile ukuthi simusingathe ukuze abuye ngamandla kokulandelayo noma ngokuzayo akwazi ukuba naye ingxenye yalaba abaphumelelayo.

Cha, angicabangi ukuthi kumele kuze kube khona isikhwele kulento kodwa kuyawushaya kakhulu umqondo ukuthi awujule nawo uzokwazi ukusebenza njengaye umawandla wasezingojeni ukuze mhlampe ngoba ziningi izinto ezenzakalayo noma esingazenza engasinikeza mhlampe ikusasa eliqhakazile. Ngaphandle nje kwemfundo siy'bekeceleni imfundo kodwa zikhona ezinye izinto ezikhona emiphakathini esingayiphendula ukuze zikwazi ukuthi zis'nikeze isinkwa sikwazi ukulala sidlile kodwa asiziboni manje kuyaw'nikeza umqondo wethu ukuthi mhlampe nawo ukuzame ukujula ekucingeni izinto ezifana nalezi ey'nganakiwe emphakathini wethu kodwa isikhwele cha ngabe nginamanga asikho.

Kubalulekile ukuthi izikole zibe nazo zonke iy'nsizakusebenza uma kuzodlalwa ziphinde zibe nawo futhi ama-first aid nama-first kit ukuthi zikwazi ukubalekelela masinyane laba abasuke balimale ey'koleni makudlalwa kodwa kubalulekile ukuthi kugqugquzelwe lento ebizwa nge-fair play ukuze nabo bonke abadlali bazok'qondukuthi kusuke kumdlalo asikho isidingo sokuqinisa unyawo noma isandla kuze kulimale umuntu, kodwa abadlale umdlalo owesihle nomangabe kuqhudelwana kunemali, noma kunenkomishi ebekiwe kodwa ekugcineni kusese umdlalo akungalinyazwana kakhulu. Kubalulekile ukuthi ney'nsizakusebenza zokugqoka ukuvikela ukulimala zibekhona.